Kuyinto enhle leyo ngoba imali uma isesandleni noma uyibona ngamehlo, kulapho khona uyifuna ukuyisebenzisa kakhulu. Kulula kakhulu uma imali ungayiboni, ingekho phambi kwakho, futhi ungazi nokuthi ikuphi. Lapho khona-ke ungayibekezelela ukuthi ibe ningi.

Lapho khona bowungasokola kakhulu cause uma singakhumbula kahle esikhathini sakudala, ukuze uthole umuntu owakini, bekumele uthumele imeseji yeposi. Manje sekwenziwa izinto zaba ngcono. Sichumana ngefonu ukuthola umuntu nje uxhumana ngefonu ukuze nitholakale.

Ngingathanda ukubonga kakhulu lapho ngaya khona, ngisayofuna imali, isicelo semali ebhange. Lapho ngathola isicelo esihle kakhulu bangisiza kakhulu. Akuzange kwaphela namahora amaningi, bathi nje uma ngiphuma nje ngomnyango kulapho khona imali yami izabe isikhona ebhange. Lapho khona vele uma ngisaphuma nje ngomnyango yabakhona imali isiba khona ebhange. Ngibonga kakhulu.

Lolu hlobo lolu lokusetshenziswa kwemali yilolu hlobo lokuthi imali kumele ihlale ebhenki. Kungcono imali ngoba uma ihlezi ebhenki iphephile kakhulu noma nanoma uyibeke endlini lapho kulapho engaphephanga cause kungangena umuntu or umuntu agcekeze. Kungcono uma isebhenki.

Lapho khona kunzima kakhulu ngoba uma usudlule iminyaka ekuyi-fifty, kunzima kakhulu ukuthi ungakuboleka imali ngoba esikhathini samanje mawuthi uyabheka uma uneminyaka eku-fifty, kulapho khona ukuthi imisebenzi ayitholakali kulana la eNingizimu Afrika uma uthi fifty. So, ukugwema lezo lezo lezo lezo lezo lezo zinto zokuthi uboleke imali, kulapho khona ukuthi uma usasebenza kungcono ubeke imali ukwenzela ukuthi nanoma umsebenzi uphela or noma ufika kuleso sigameko, uyazi ukuthi imali bowuyibeka.

Ukuze ngikhethe le akhawunti ethile, kungoba uma ungathi uyathula uyabheka la eNingizimu Afrika, sinamabhange amaningi, kodwa amanye ahlukahlukene than kulena le kulena engiyikhethile. Kulena uyakhona ukukhipha imali bangathathanga niksi imali kuwe. Uyakhona ukudiphozitha bangathathanga mali niksi kuwe.

Amanye amabhange awafani, amanye amabhangi nawo ahlukene. Nawo amanye amabhangi ngesinye isikhathi ayasebenza, amanye amabhangi ngesinye isikhathi awasebenzi. So, kuhlukahlukene ukuze ukhethe leso leyo bhange ukuze izoba raydi for wena ukuze ungasokoli linye ngelinye imini.

Zonke izibhangi ziyakutshela ulwazi, ziyakutshela yonke into ukuthi kuyenzakala nje ibhankeni lakho. Ngaphandle kwala mabhange-ke angajwayelekile lana eNingizimu Afrika, ngokwazi kwami lonke ibhange kwamele likutshele ngayo yonke into ukuthi iyayenzakala ukuthi bafake enye into nje mele nje bakwazise ngokushesha.

Izinto ezingangikhathaza kakhulu kungaba uma umuntu bamufakile, bese umuntu ashone, ngaleso sikhathi esingacabanganga ukuthi angashona ngaso kulapho-ke ezinye zezinto ezingangenza ngikhathazeke kakhulu ngoba loyo muntu basuke bengamubhadalanga ngaleso sikhathi esivumelene ngaso . So, leyo mali kuzomele iphume ngakimi.

Ukuboleka imali ebhange yinto enhle kakhulu ngoba bona angeke bakulande la ohlala khona. Into nje abazoyenza bazokukhumbuza ukuthi unesikweletu esingaka kwamele usikhokhe ukuze u-avoid-e ukuthi singakhuphuki phezulu. Yilokho nje qha.

Ngizisola kakhulu ukujoyina lo mshwalense ngoba wona ubhadala uma ulimele kuphela. Uma kungenzeka uma ngaleso sikhathi engavumelananga ngaso, kusho ukuthi mina ngeke bakhone ukukunqwaba. Ngezinye ngesinye isigameko kusho ukuthi angeke bakhone ukunginqwaba.